Ka ntlha ya gore o rata metshameko ya kgaisano e e tseneletseng, ke ka eletsa gore o leke Mobile Legends kgotsa Call of Duty mobile ka gonne di diriwa thata mo kgaisanong le mo tournament-eng.

Didiriswa tsa se-electronic di fetotse tsela metshameko e tshamekiwang ka yone ka go dira gore e nne le boikutlo jo bo kalo kgaisano ya lefatshe lotlhe le go fitlhelela ka bonolo mme di godisitse boitumelo jwa metshameko ya gompieno.

Ke rata metshameko ya seileketeroniki ka gonne e dira gore ke ka nako, ke ithuta bokgoni jo bošwa ke kgone go ikanyega le batho mme gape e kgatlhisa ka lebaka la medumo le ditshwantsho tse di matlhagatlhaga.

Motho o tshwanetse go nna le sediriswa, data e e lekaneng le inthanete e e potlakileng gore a kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng metshameko e jaaka PUBG mobile, Free Fire mobile, le Mobile Legends ke mekgwa e e tumileng thata mo bathong ba batšha le FIFA football mobile, Fortnite le yona ke e mengwe e e tumileng.

Fa o tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka nako e telele go ka ama mmele, maikutlo, boroko, dithuto le dikamano le ba bangwe. Go botlhokwa go laola nako ya gago ka nepo wa ba le boikhutso le dikeletso tsa bodiredi ka ntle ga inthanete. Motshameko o ke go tshameka mo inthanete ke go ratang ke FIFA.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data ka gore e kopanya le server go kgona go boloka go kopanya le baratuwa ba bangwe le go laola ditshwantsho le maqno a motshameko. Go tshameka o tlhoka e ka ba computer, smartphone, tablet, console, inthanete e tshepagago, data ya go jarela motshameko le akhaonto ge go batlega.

Batho ba le bantsi ba tshamekago motshameko wa mo inthaneteng bosigo ka lebaka la khutso, go ba le nako ya go ikhutsa go ikopanya le baratuwa ba bangwe le go tshabela boithabiso ge o sa batle go reka e kgolo o ka tshameka ka Wi-Fi motshameko pele, laola ditlhophiso tse tsa data hoba o tshameke metshameko e nnyane e tlhokago data e fokolago.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo ka go tlisa boithabiso, go oketsa tsebo le bokgoni, go aga dikamano le batho le go ruta boitshireletso le go laola nako and-e e sa tle bogologolo ka hobane pele ga inthanete le technology ya motshelo go be go se na di kgokaganyo le didiriswa tse di tshepegago go kgona go tsamaisa metshameko ya mo inthaneteng.

Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketeroniki go thusa go itlosa bodutu ka gonne go o kopana le batho ba bangwe mme o itumelela mmogo gape go ruta boitshwaro, go dira ka bonako le go bona boitumelo.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse 'tshameko ka nama ka gonne bašwa bontsi ba rata go dula mo mantlong ba tshameka ka difounu kgotsa di-computer, seo se dira gore ba seke ba tshameka mo nageng kgotsa dipapadi tse di dirwang ka mmele. Le fa go ntse jalo, e na le melemo ka gonne e kopanya batho ba tswang mafelong a a farologaneng le go ruta kitso ya thekenoloji.